Ndiyavumelana nayo le ngxelo. Ndiyavumelana nayo le ngxelo kuba nyhani ke babebaleka xa bedlala ezi zipoti kakhulu. Futhi xa udlala ezi zipoti kuthiwa yirabhi, kubalekwa kakhulu phayana. Ndiyayiva ke ngoku xa kuthiwa bagqalwa njengeembaleki, ndiyavumelana kakhulu nale ngxelo ngoba bayayicacisa kakuhle. Nebhola ekhatywayo kukhona abantu phayana ekuthiwa zii-strikers, bayabaleka kakhulu abo bantu abo bafike beyifaka amahashini ibhola, ziimbaleki ezo. Andazi noba ndiwuphendule kakuhle lo lo mbuzo.

Luvo, imidlalo ye-elektroniki, impilo yabadlali be-eletroniki andicingi uba ilungile for andicingi ukuba ilungile for imizimba yabo, for igazi labo kuba bahlala phantsi, abashukumisi. Bashukumisa izandla izandla kuphela, izandla qha. Abayenzi kakuhle ncam yonke into efunekayo phaana. Abashukumisa, ababaleki, igazi alishukumi. Abajimi kahle kahle, abawulolongi umzimba. Umzimba, uyalolongwa umzimba, bona bahlala phantsi bacofe.

Udlala ibhola le iPlayStation, le iPlayStation uba sidlale ibhola. Ndibabethe kakhulu abantu phaya ebholeni kuba ndiyayithanda ibhola. Elektronic esport, yho! Yisoka, isoka, yha, eyodlala ibhola. Ndiyayithanda ibhola.

Ewe, ewe, ndiyafuna ithathwe ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba abanye abantu ndisitsho nje abanye abantu bona bakwazi ukusebenzisa izandla bacofe bacofe ezi zinto zeteknoloji, abanye abanye ke ba-disabled. Ndizama ukuthi abanye abantu bakhubazekile. Kulula kulula kubantu abakhubazekileyo ukuba badlale laa midlalo injeyana, noko ndiyarhalela nyhani uba ibe yimidlalo exabisekileyo njengemidlalo yonke. Ngeso sizathu sokuba abantu aba-disabled bayakwazi usidlala nabo, esaa spoti lula.

Heyi, ndingathi ongekayiqali angabi sayiqala, oseyiqalile makazame indlela yokuyiyeka ngoba le nto lena, heyi, kunzima ukwenza izinto ulokhu ucinga yona ingase ungenza yona oko oko. Awukwazi ukwenza izinto nje ezibalulekileyo ngoku sewuloko ungathi ungenza yona oko. Ingase ndingathanda uba umntu angabi sayiqala ongekayiqali, oseyiqalile azame iindlela zokuyiyeka azame enye into eza kumbhidisa ingqondo azawucinga ngayo ebalulekileyo nezawumakhela ikamva elingcono. Kuba iyalibazisa yona kakhulu kwizinto ezinintsi, kube nzima noba wenze izinto ezibalulekileyo nezibhadlileyo nekunyanzelekileyo ukuba uzenze ngelinye ixesha.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa akuyiyo eyabantu abazizityebi bodwa. Ndisitsho nje umntu uyakwazi ukwenza into emonwabisayo engesiso kwaisityebi, ayidingi le nto uba ude ube nemali. Uyakwazi ukuqala into, into ikuncede. Ikuncede le nto oyiqalayo ude ngelinye ixesha wenze nemali ngale nto. Ndingenza umzekelo ukwenza intloko, ndingatsho ndithi yinto endiyithandayo mna, yinto endikwaziyo ukuyenza abantu ngexesha lam because ndiyawonwabela ukuyenza, bandinike imali. Nzinye zezinto endithandayo ukuzenza ke ezifana nokucula, ndiyakwazi uzenzela nolonwabo nothini. Zizinto zamntu wonke ezi ayikhethanga mntu, ayicaluli. Luluvo lwam olo.

Mna ndingathi umsebenzi wokuzonwabisa endingathanda ukuwenza kukuzibona ndiyi-producer, andazi uba ndizayibeka kanjani ngolwimi lwesiXhosa. Kodwa ngumsebenzi noko lowo ongandonwabisa ndizibone ndisenza umculo, abantu baze kum bazokwenza iingoma. Mna ndenze ingoma ndiyithande ingoma ibe yile nto bayifunayo. Idinga ingadinga izinto ezinintsi ke ezifana neekhompyutha, idinga iimayikhi, idinga nee-keyboard ngelinye ixesha, inintsi into efunekayo phayana. Kube khona nee-headphones, ezi zinto zifakwa ezindlebeni. Yinto endingayithanda mna ukuyenza endiqondayo uba ingandonwabisa nalapha entliziyweni yam.

Vumelana naloo nto leyo kuba xa usenza into oyithandayo ngelinye ixesha awuziva noba uyasebenza ngoba le nto lena isegazini, yinto oyifilayo oyithandayo oyonwabelayo xa uyenza. Ndingatsho ndithi baphila ubomi obupheleleyo kuba bayonwabela. Akho nto ibaluleke apha apha emhlabeni, apha ebomini njengokuba into oyenzayo neyiphi ibe yinto oyonwabeleyo noyithandayo kuba ulonwabo nje, ukuphila luthando, ukonwaba ukuphila. Xa ngaba usenza into oyithandayo uyonwaba uziva uphila.